Tamkhulu njengokuba besiye sathetha ngaphambili ngomasingcwabane, ndiyacela ke uphinde undivumele ndikubhalise kumasingcwabane. Umasingcwabane ayingowobiza ukufa kwaye awunyebeleli ukuba sekuba uzawusele uzawufa, koko wenzela into yoba mhla kwathiwa umkile okanye awukho okanye awusekho singasokoli. Sikwazi ukulungiselela ngembeko umsebenzi wakho wekhaya uba sithi bhayibhayi kwaye nathi njengoba sizawube sihleli kubekho indlela esizawube siphila ngayo eza kwenziwa sihlale njengoba umkile usishiyile, usishiye nento. Ayinyemeleli ukuba sewuzafa kwaye ayikuhloleli intoba funeke sowuzawuhamba umasingcwabane.

Ndikuxabisa kakhulu ukubhatala ngekhadi ngoba lona likhuselekile. Likhuselekile nje ikhadi yonke iinkcukacha zakho ngakumbi kula maxesha akhoyo zikhuselekile. Akho sidingo soba ube uphethe imali uyobhatala ngayo kuloo ndawo, usebenzisa ikhadi okanye iinkcukacha zam zekhadi. So yeyona indlela ndiyithanda kakhulu leyo yokubhatala ngekhadi ngaphandle koba ndihambe ndiphethe imali.

Esona sizathu senza intoyoba abantu babhenele koomatshonisa okanye laa nto siyibiza njengoba sithi ziimbongolo, kungoba oomatshonisa abafuni iinto ezininzi ezibuceducedu ezenza intoyokuba uphethe okanye ugqibele ungayifumani le mali. Ababajongi neento ezinintsi ezifana neento kuthiwa zii-credit score, baye, baye bakunike imali okanye kubekho izinto oshiyekayo ezi ezizakho wena mntu ufuna imali. So abantu bhenela kuzo ngenxa yaloo nto leyo ngoba oomatshonisa abanasirhulumento esininzi ngaphandle koba nje uba kunika imali uyoqhawulwa loo ngxaki ofuna uyiqhawula. Uba funeka ushiye loo nto yakho uyishiye utsho uncedakale, yingako abantu abaninzi bebhenela kuzo.

Ewe, luluvo olubalulekileyo olo. Wonke umntu kufuneka abe nayo i-inshorensi yobomi ngoba i-inshorensi yobomi ayincedi wena mntu oyithathileyo, inceda abo uzobe ubashiye ngasemva mhla kwathiwa uyaliflathela ihlabathi uba bashiyeke benobomi. Uba ngabantwana bakho baxhamle kube khona into abaza kuyimfimfitha, baxhamle ngawe njengoba uzawube ubashiyile. Ikwayindlela ethi uba ngaba ububaxhasa abantwana bakho ubakhulisa ngezimali, ubanceda, bazawuncedakala naxa ungasekho, benocedwa yile nto le le le le inshorensi yobomi uzobe ubuyithathile, bencedwa zezaa mali.

Oomatshonisa njengoba besenditshilo bohluke ngoba ikakhulu abajongi zii-credit scores, ezi zinto zisokolisayo zenza into yokuba abantu abaninzi bavaleleke ngaphandle xa funeke befumene ezi ezi loans okanye ezi mali. Kanti ke ebhankini kujongwa yonke into, ii-credit scores uphethe sewungayifumani naloo mali, kanti oomatshonisa abanintsi abazijonga ezo zinto. Ushiya abanye abaninzi bade bathi shiya i-ID yakho okanye ushiye elo khadi lakho ulisebenzisayo for urhola uba ungumsebenzi ukuze ubanike igaranti yoba imali uzoyibuyisa bengajonganga ezi zinto zezi credit scores, so umahluko olapho.

Umntu, into eyenza umntu abe namanqaku etyala aphantsi i-credit score kukuba abe namatyala angawabhatalaliyo okanye awabhatale sekudlule ixesha. Ukuba ideyithi okanye usuku lwakhe lobhatala elo tyala, umzekelo ibiyi-one enyangeni, athi adlulise awubhatala ngee-ten okanye ngee-eleven umzekelo. Ithi loo nto leyo ichaphazela laa credit score yakhe, so ithi loo nto ungumntu ongabhatali ngendlela efanelekileyo, imchane ke loo nto ne-credit score yehle. Nomntu onamatyala awabalekileyo abanye ngenxa yeemeko zemali okanye zomsebenzi, aphethe elibalekile ityala engasabhatali okanye engenandlela yobhatala, iyehla i-credit score. Xa ubhatala kakuhle yonke into ihlala iphezulu.